Endaweni yangakithi indlela izinselelo esibhekene nazo, okokuqala ukushoda kwabahlengikazi, ukushoda kodokotela kube ukuphinde futhi ukushoda kwemithi. Okunye futhi ngaphandle kwalokho ukuthi sinenkinga yokuthi abahlengikazi abafuni ukusebenza kwesinye isikhathi. Abahlengikazi, uyafika umuntu lapha ehlale umhlengikazi ubhizi ukhuluma nefoni or noma umhlengikazi babhizi bayadla sebekhohliwe abantu abahleli lapha asebehlale isikhathi. Ziningi izinto ey'ngalungiswa. Yizona kakhulu kodwa lezo, ukushoda kodokotela nabahlengikazi nemithi. Nokuthi abantu kumele bewazi umsebenzi wawo ukuthi kumele benzeni ey'bhedlela noma umsebenzi wabo yini yini yini okubalulekile.

Uhulumeni njengamanje usenze ukuthi kube khona imitholampilo emakhaya. Umtholampilo uyakhona ukuthola imithi noma imiphi owudingayo, uwuthole kancane ngemali encane noma kube mahhala. Ngaphandle kwemtholampilo kukhona nomtholampilo oyimoto ohambayo bayazi ukuthi ngaleli ilanga utholakalaphi. Nakhona la imithi yakhona itholakala mahhala and imithi yakhona kwesinye isikhathi ukhokha nje mali encane kodwa eminingi imithi itholakala mahhala emtholampilo. Iyona mzamo le uhulumeni ayenzayo ukuze abantu abahola kancane bakhone ukuthola imali.

Into engiyicabangayo la engingayenza ukuthi kube khona abasebenzi bezempilo, abasebenzi bezempilo kube ibona abaya emphakathini bekhulume nomphakathi sebengawenza umhlangano betshene abantu ngokubaluleka kwezempilo nokubaluleka kwemithi nazo zonke ikakhulu kakhulu inteyifana nengculaza nazozonke izinto ngezocansi. So intengayenza okunye ukuthi ngikhiphe amabhukwana azohamba engenumuzi, nomuzi, nomuzi, nomuzi achaze kabanzi ngezempilo nokubaluleka kokuyiphatha kahle nokuthatha amaphilisi.

Abazali abasebasha babanenkinga enkulu uma sekuziwa ngasezimalini ngoba okokuqala amanabukeni ewodwa ayabiza imali yakhona inkulu kakhulu. Nokunye ubisi lona ubisi lengane nalo nje lilodwa liyazibizela, nokunye nokugula kwengane ingane igula manje namanje konke lokho kudinga imali. Nezimpahla, izimpahla zasebusika, iy'mpahla zasehlobo, konke lokho kudinga imali. Kubiza kakhulu ukuba nengane kakhulu, kakhulu. Imali idingakala kakhulu.

Kwathi lapho ubaba uMkhwanazi eshawe inyoka, kwakusebusuku kakhulu kakhulu. Sathatha sathi ukumphuthumisa kwezempilo ngoba nakhu wayesephelelwe amandla. Sathatha samsheshisa samfaka kwezempilo. Mabefika abahlengikazi ayi, bawenza umsebenzi wabo, basheshe babona nokuthi iyiphi le nyoka le esishaye ubaba uMkhwanazi. Bamthatha-ke ubaba uMkhwanazi bamnikeza amaphilisi walala esibhedlela. Emva kwalokho, wabangcono kakhulu.

Amakhambi esintu abalulekile kakhulu empeleni ezifeni ezifana njengombhulelo. Umbhulelo akunoma wubani ongawulapha kodwa udinga ngamakhambi esintu ngoba la makhambi esilungu ayahluleka, abazi nokuthi benzeni. Umbhulelo-ke yilapho khona umuntu kuye kumile izilonda ezinyaweni utholukuthi, usehluleka nawukurhamba kukhona amanzi ey'nyaweni, wumbhulelo-ke lowo.

Emakhaya, emaphandleni eNingizimu Afrika intesiyidinga kakhulu sidinga imitholampilo ezitholakala emakhaya, yonkinto ibe khona. Kube khona udokotela wamehlo, kube khona udokotela wamazinyo, kube khona bonke odokotela kufane nasemadolobheni. Kodwa uma kungenjalo noma kube khona imoto yomphakathi, ekhokhelwa wurhulumeni ezothatha abantu abadala ibathathe ibase emadolobheni, ibase emtholampilo noma kuphi lapho kubalulekile abafuna ukuyakhona.